Lelapa le le sa kgoneng go adima madi, ba ka adima kwa dibankeng gore di kgone go ba thusa ka madi a go reka ntlo. Dilo tse ba ka di dirang, ditshweetso tse ba ka di tseyang gore ba netefatse gore ba tlo duela bokae, ke gore ba ka lebelela dibanka tse tsotlhe tse di nang le dikoloto tsa madi a ntlo, ebile ba lebelele gore ke e feng banka e e tlo ba tshwanelang go ya ka tsela e bona ba ratang ka teng.

Ka micro loan-o, e ya ka gore o na le bokae ka mo bankeng ya gago, tshwanetse gore o duele madi a mantsi nyana gore o kgone go bona dinamane tsa gago di gola.

Tshwanetse a kwale lekwalo la go bontsha gore jaanong ga dire ebile o tlhoka tiro, tshwanetse a ye kwa go kwadisiwang UIF-e, a kwadise gore a kgone go kry-a ditshwanelo tsa gagwe.

A ka na a kgetha tse e leng gore diperesente tsa teng di fa kwa tlase, gore a kgone go kry-a madi a gage sentle. Go baya madi, e tlhoka gore o itse gore kwa o ya go a beyang go tshepegile na.

Gantsi dikadimo tsa madi di go thusa go duelela dilo tse dintsi go tshwana le koloi kgotsa ntlo, sengwe le sengwe se e le gore se tlhoka madi a mantsi gore di duelwe. O ka duela dikadimo ka go reka koloi e ntšhwa, ga e kgonakgale ka gonne gantsi dikadimo tseo ga di lekane koloi e ntšhwa, di lekana koloi e le goreng e setse e berekisitswe.

Ee, tse dingwe dikgwebo tsa matšhonisa di mo molaong. Mmuso o ka dira gore o berekisane le bona go netefatsa gore ba kwadisitse dikgwebo tsa bone gore ba kgone go netefatsa gore batho ba bolokegile, le ntse e le gore ga ba duele madi.

Ga dibanka di amogela kopo ya karata ya sekolo, gantsi di akanyetsa dintlha di le mmalwa tsa botlhokwa go sekaseka go tshwanelega le kotsi. Tsena di kenyeletsa nalane ya sekoloto ya mokopi le botsiso jwa tšhelete jwalo ka boemo ba lekeno, boemo ba mosebetsi le ditlamego tse teng tsa sekoloto, gape banka e ka nna ya sekaseka dingwaga tsa moithuti, maemo a gage a thuto le gore sekolo seo ke setheo se se amogelwang. Mo maemong a mangwe, motswadi kgotsa motlhokomedi a ka tlhoka go saena kopo mmogo, segolobogolo fa moithuti a le kwa tlase ga dingwaga kgotsa a sena histori ya sekoloto.

Fa o dira tshweetso ya gore o dirise karata e fe ya sekoloto, dilo tsa konokono tse di o tshwanetseng o di akanye, di akaretsa mekgwa ya gago ya go dirisa madi, maduo a gago a sekoloto le mekgele ya gago ya madi, le ba dikelo tsa morokotso, dituelo tsa ngwaga le ngwaga, mananeo a tuelo, dintlha dithelo tsa matseno le dipoelo tse dingwe tse di jaaka tshireletsego ya go reka kgotsa inšhorense ya mosepele. Go bapisa dikarata go akaretsa go sekaseka boleng jwa dituelo fa di bapisiwa le dituelo, go tlhola gore a melemo e tsamaisana le mokgwa wa gago wa botshelo, le go tlhaloganya di peelano tsa phetiso ya tekatekano kgotsa dikelo tsa papatso.

Maduo a a kwa godimo a sekoloto le histori e e nonofileng ya go duela ka nako, tiriso e e kwa tlase ya sekoloto le taolo ya sekoloto ka maikarabelo, di oketsa kgonagalo ya gore o amogelwe mme di ka go tshwanelega go bona diketso tse di botoka tsa morokotso le dituelo. Ka fa letlhakoreng le lengwe, maduo a a kwa tlase a sekoloto kgotsa hisetori e e lekanyeditsweng ya sekoloto, e ka dira gore o gannwe kgotsa o duele madi a a kwa godimo. Go tokafatsa maduo a gago a sekoloto, o ka duela dikoloto ka nako, wa fokotsa dikoloto tse di saletseng kwa morago, wa boloka tiriso ya sekoloto le kwa tlase ga masome a mararo percent-e, wa tila go bula diakhaonto tse dintsi ka nako e le nngwe, le go ela tlhoko pego ya gago ya sekoloto ka metlha gore a gona diphoso.